Fa ke tsaya leeto le le telele ke ka rata go dirisa sepalamo sa sefofane. Ke rata go dirisa sepalamo sa sefofane ka mabaka a a rileng. Ke yana a a latelang, sefofane se fofa ko lefau-faung mme ge o le kwa godimo o kgona go bona ka fa tlase ka lebaka leo le gore e tla be e le la ntlha ke namela sefofane.

Ditirelo tsa e-hailing di rarabolola mathata a pabalesego jaaka gore o se nne thari ko mmerekong le gore motlhang o lwalang o nne mo sepalameng o le esi, ka lebaka leo o se tshele batho ba bangwe ka bolwetse. Pabalesego e ka oketswa ka gore o apare mask ha o kena ka mo sepalangwa seno mme o lwala, pabalasego e nngwe ke gore batho ba seke ba go utswa mme o dire bo netefatse wa gore sejanaga se o se palama sa e-hailing se registered.

Terena e botlhokwa mo moepong ka lebaka la gore e tsamaisa magala mme e tsamaisa dithoto tse dingwe ka fa tlase ga mine go tswa mo polekeng e rileng go ya ko e rileng tse di bokete tse e leng gore batho ba ka se kgone go di kuka. Mme terene e botlhokwa gape ka gobane ke mode wa transport o o bonako mme batho ba ba o dirisa fa ba theogela ba kgona go fitlha ka pele le madi a teng a kwa tlase. Mme dikgwetlho tsa terene, fa go sena motlakase terene ga e tsamaye di-rail-e tsa teng di nna lobaka mme batho ba latela ko mmerekong.

Fa le tsaya leeto le le telele ka sejanaga le tshwanetse go netefatsa gore koloi e na le lookwane le le lekaneng go le fitlhisa ko le yang teng mme mabili a koloi a mo seemong se se siameng le metsi le dilo tsotlhe tsa mechanic ka mokgwa o gore koloi e seke ya le fa mathata pele le fitlha mo leetong la lona.

Dipalamo tse bagodi ba dipalamang bonolo ke bese mo leetong le le telele, ke ditekisi ba di pagama mme ba nnisega sentle mo go tsone, ka mokgwa o ke dipalamo tse ba tlwaetseng go di palama mme go le bonolo go di dirisa.

Pelo ya ka e botlhoko tota ka taba e ya go emisa dibese go ya tirong ka mabapi a gore bese motho o dula a le mo nakong and-e e tsamaya ka nako ko mme e boe ka nako. Ke tla tsaya thekisi go ya mmerekong le ga ke sa itse gore e tla mfitlhisa ka nako, e tla mpusa ka nako.

Ke molao wa go pagamisa bapalami go feta selekano le go pagamisa dithoto tse di fetang batho. Bapalami, bakgweetsi ba dibese ba itlhokomolosa tsone gantsi molao oo.

Di-toll-gate di botlhokwa ka gonne di kgona go boloka maphelo a batho le gore ga go na le magodu a siang mo tseleng ba kgone go ba tshwara, mme madi a teng a duelwang a ya ko lekgethong la go baakanya ditsela le lekgetho la Road Accident Fund.

Nka se fa bolekanelo ba seven point five ka mabaka a a rileng sepalangwa sa bese se mo nakong ka dinako tsotlhe phakela le maitsiboa fa re theogela mme ga go na le bothata go nna le se sengwe gape se se tla le thusang.

Ke lefelo la O R Tambo mme le kwa porofenseng ya Gauteng. Dilo tse o tshwanetseng o be o di tshwere ha o namela sefofane kampo o pagama sefofane ke ID, ke karata ya gago ya sefofane go netefatsa gore ke sefofane sone se o tshwanetseng o se palame se o se duetseng.

Nka se dire sepe ke a go tswelela ke tsamaya ka baesekele go ya tirong ka gonne baesekele e a nthusa mo mmeleng, bokete jwa mmele le gore ke dule ntse ke itekanetse mo mmeleng. Ka jalo le go re kgone go ipeela madi a a rileng ke a go tswelela ntse ke dirisa sepalangwa sa baesekele.